Ke ile ka swaba haholo, ka utlwa ke phoqeile haholo. Ke utlwile bohloko hore, hobaneng nna ha mmino wa ka o sa tholahale Interneteng.

O hloka nomoro ya lekunutu hobane motho e mong le e mong, le ya fetang seterateng. A ka kgona ho elellwa hore ho na le Wi-Fi ho wena, mme a kgona ho kena. Haeba o se na nomoro ya lekunutu, nomoro ya lekunutu e thibela hore motho o mong le mong, a ba ne le le connection le Wi-Fi ya hao.

Bahaisane, re tshwanetse re tsamaye re mmusong. Re lo botsa hore na, hobaneng ha Wi-Fi e kentswe Extension one le three empa ho tlotswe rona two. Re tshwanetse re tsebe hore na lebaka keng, le hore na ke neneng mohlang ba tla tlang ho rona ba tlo re kenyetsa Wi-Fi le rona hobane le rona rea e hloka.

Ee le nna ke na le yona mohaleng wa ka. Mme ka palo, di tharo tseo ke di sebedisang tseo e leng thatohatsi ho nna.

Ha ngata di filimi tsa etsuwang mona Afrika Borwa. Ke tse bontshang ka tshotleho ya rona, le botsotsi bo re phelang ka hare ho bona. Mme tse ileng tsa, ka utlwa ke sa di rate ke Jerusalema le Tsotsi.

Smartphone application, di ka o bolokela tjhelete ka hore o kgona ho etsa ntho tse ngata, ntse o ituletse ka tlung. Empa, o lokela ho etsa bonnete ba hore dintlha tsa hao tsa bohlokwa, jwalo ka pin number kapa password ya hao ke sephiri sa hao o le mong.

Ke bona ho ntso ho hlokahala hore, lesedi leo le nne le be teng ho tswa seyalemoyeng. Hobane ho na le batho ba baholo, ba ntse ke ba hloka ho tseba lesedi leo empa ba sa sebedise di smart phone. Taba ya seyalemoya e ntse e le taba e bohlokwa haholo bakeng sa bona.

Ngwanaka, ka hobane data ya tura. Ene jwale ke wena o na, ke tshwanetse ke reke letsatsi le letsatsi nkeke ka kgona. Le ka hore o baballe data ya hao, oe sebedisitse mabakeng a bohlokwa. A jwalo ka di homework tsa hao, a jwalo ka dintho tse tseo le tlabeng le di fuwe sekolong, hore le di batle Internet. Oe sebedisetse lebaka leo, ska ba e sebedisetsa lebaka la dintho tse sa tlo tswela molemo.

Ke tla mo eletsa hore a kene sekolo, a tshware mangolo a hae a thuto ka letsoho. Hore le ha ka a qala career ya hae ya ho bina, mme ya se ke ya mo sebeletsa jwaloka ha na lebeletse. A tsebe hore hona le ntho e nngwe, ya tla itshwarella ka yona kantle ho taba ya ho bina.

Ke letsa tjena e le ha ke le tsebisa hore, karete yaka ya decoder e lahlehile. Ke ile ka tshwarwa poho, mme ka nkelwa mokotlana waka e neng keo tshwere. O neng o entse dintho kaofela, di karete kaofela ka hare ho wallet yaka. Ka hoo, karete ya decoder ene ele ka hare ho mokotlana oo, e lahlehetse le dintho kaofela tse lahlehileng.

Kea phomoseya hobane Ke a tseba hore ha o ka bana le ntho, e sa tsamaeng hantle deviceng yaka. Ke bona batho ba tla hlalosetsa, ka ha e le bona batho ba lekolang ntho e nngwe le e nngwe eo ke e etsang interneteng.

Honale difilimi tse ngata tse etsuwang mona Afrika Borwa. Tse ding di ikamahantse le nalane ya naha, tse ding ke tse ikamahantseng le botlokotsebe bo jeleng setsi ka hare ho naha. Mme nna tse ke di ratileng, ke tse buang ka nalane ya naha ya Afrika Borwa haholo.

Batho ba bangata ha basaya dibaesekopo. Hobane dibaesekopo di se dile teng ka malapeng a batho. Mme le di mehaleng ya bona ya letheka, motho ontsa kgona ho sheba baesekopo. Ka hoo haona letho le ka etsuwang hore batho baye dibaesekopong. Nako ya di baesekopo e fedile.

Ke tlo batlisisa dintlha kaofela, hore na ho batluwa eng bakeng sa motho a lo sebetsang moo. Mme nna ke hlahise tseo nna ke nang le tsona. Ke apply, haebe ho thwe ke apply. Keye di auditioneng haebe hona le di audition. Hore ketle ke tsebe ho thola mosebetsi oo.

Ka ha company e nngwe le e nngwe, e sebetsa hore e etse Profit. Ke ka hona ho thweng haeba o batla Canal ya thatohatsi, e bapadisang dintho tseo di batlang, o tshwanetse o ntshe tjhelete e ka hodimonyana ho eo e tlase oe patalang. Ebile ke bona ho se na le molemo hore, nka tloha Company e nngwe hoya Companying e nngwe empa ba ntse ba sebetsa ka mokgwa o tshwanang.